Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga, yithi ke ngelo xesha ndifaka isicelo somsebenzi. Ndiba ngazama ukufaka, hayi, akwenzeki. Kubekho into ethi makhe ndijonge ukuba kwenzeka ntoni. Xa ndisithi idatha iphelile, yithi ke andinamali, ndaphela ndiwuncama loo msebenzi. Ndisadakumbe nanamhlanje.

Hayi, hayi, hayi, ezi zixhobo zingavela nomcelimngeni omkhulu. Kaloku intliziyo idalwe ngebom ukuba mayifihleke, ngoku xa uzawuthi usacinga yona ibe isenza, ha-ah, akulunganga. Ngoba kaloku ezinye izinto siyazicinga njee, ngoku xa uzawuthi usazicingela isuke yona ikhawuleze andivisisani tu nayo.

Bafanele ukuzithanda iindaba zabantu abadumileyo. Kaloku kubantu abadumileyo siye sibe nabantu esibathandayo, kunjawunjoku esifundayo kubo. Siyabalandela kumakhasi onxibelelwano, ngoko ke, yiloo nto eyenza ukuba iindaba zabo zithandwe.

Olu qhagamshelwano lweinthanethi liya kuthetha impucuko kubantu basemaphandleni.

Adume amapiano kuba kaloku anohlobo adanisa ngalo elitsala umdla, indlela ekunxitywa ngayo xa kusenziwa la mapiyano. Nje ukucula kwawo kuyabathabatha kakhulu abantu ngokuba kunohlobo lomculo othandekayo.

Idatha ayifikeleki, iyakhawuleza nokuphela ufumaniseke ukuba inamalanga abekelwe wona ukuba iza kuphela ngawo, kodwa iyakuze iphele kungekafiki naloo malanga. Ukuba awuphangeli awusoze ube nayo idatha.

Ndizibona zisebenza kakhulu, kuba awudingi mali ude ukhwele uhle usonyuka ukhangela olu ncedo. Olu ncedo luziswa kuwe ngeintanethi. Ngoko ke, lubaluleke kwakhulu.

Indinceda ngokuba ndiyakwazi ukugugulisha ndikhangele imisebenzi yam yesikolo. Kunjalo nje ndiyakwazi nokusabhumitha ezinye izinto ekufuneka zisabhumithiwe esikolweni ngayo le Wi-Fi. IWi-Fi iyandinceda nokuqhagamshelana nezihlobo zam ezikude. Owu, indinceda kakhulu.

Bendinokuyiseta kwiholo yoluntu, kaloku kwiholo yoluntu wonke umntu wamkelekile.

Kwiifowuni ezintlanu, kaloku apha endlini singabantu abahlanu, sonke sineemfonomfono. Ngoku ke akukho mntu uza kufuna ukunika omnye ithuba ngoba siyayisebenzisa iWi-Fi sonke.

Ndiyacela wonke umntu olapha endlini ongaba uvule iWi-Fi ayikhuphe okanye ayehlise ukuze ndikwazi ukusebenza. Ndithi xa ndigqibile ukusebenza ndibaxelele bangabuyela bazivule iiWi-Fi zabo.

Kaloku xa usebenzisa iWi-Fi kawonkewonke iinkcukacha zakho ezibalulekileyo zingabonakala kumntu wonke. Kunjawunjoku uyakwazi nokuhekhwa gabula makhumsha, ukanti xa usebenzisa i-VPN ezo nkcukacha zakho ziyafihleka.

Ewe, mhle kakhulu. Umzekelo, uya kwindawo ongayaziyo nokuba iphi uyakwazi ukukhawuleza ungene kwiWi-Fi uyigugulishe ukuba indawuni le ndawo ukuze ubuzise kakuhle itekisi omawuyikhwele.

Hayi, andiqondi ukhona umgaqo obekiweyo ukujongana nala maxabiso edatha, ngoba kaloku idatha ihleli nje inyukile, awukwazi nokukhalaza ngoba loo mntu uyithengisayo uza kuxelela ukuba mna ndiyithengisa kanje.

Kaloku, mntwana wam, kufuneka siyitsalile iWi-Fi okanye songeze imali ukuze itsalelwe kwamanye amagumbi. Ngoko ke, sidinga imali ukuze itsalelwe kwamanye amagumbi.

Kaloku kuza kufuneka sinikene amaxesha ukuze wonke umntu abe nako ukuba nethuba lakhe lokubukela le nkqubo ayithandayo. Wonke umntu kufuneka eve kamnandi, ngoba sonke siyabhatala kwaye ngokulinganayo kwezi akhawunti.